Izinyathelo ezidingakalayo kanye nezinto zokusebenza nge-telemedicine ukuthi okokuqala nje ube nomakhalekhukhwini wesi manje manje. Lo okwaziyo ukuthi ukhulume nomuntu umbona ngoba lolu uhlelo lokuthi ukwazi ukuthi ukhulume nodokotela ngohlelo lwevidiyo. Ukwazi futhi ukusendela udokotela ilokheshini yakho ukuthi ukuphi ezokwazi ukuthi afike mangabe kudingeka ukuthi afike.

Indlela entsha engingayenza yokukhangisa emsakazweni ukuthi isikhangisi sidlale kabili ngesikhathi ukuze nongasizwanga akwazi ukuthi aphinde asizwe.

Iziteshi zomsakazo engizithanda kakhulu Ukhozi FM kanye neGagasi FM. Isizathu esenza ukuthi ngizithande lezi ziteshi zombili. Okokuqala nje Ukhozi FM luhlezi lunezinto ezintsha .

Ubuhle ngokubukela amamuvi ku-TV yesethelay'thi ukuthi ngoba isethelay'thi ineziteshi eziningi zamamuvi. Uyakwazi ukuthi noma kukhona imuvi ongayithandi ushintshe uye kwesinye isiteshi uvule khona, mhlambe uzokwazi ukuthi khona ufice imuvi ozoyithanda. Kanti ububi bakhona ukuthi ngoba iskhathi esiningi ayaphinda phinda amamuvi. Akuhlezi kunento entsha njalo kodwa nje kuhle ukuthi uzame iy'nkundla ezahluka hlukene zokuthi ubuke amamuvi ahlukile.

Izinhlelo zokusebenzisa i-smartphone zenza impilo ibe lula ngoba uyakwazi ukuthi mangabe ufuna ukukhuluma nomuntu uyamfonela. Uyakwazi ukuthi .

Amaciko ayakwazi ukuthi asebenzise izinkundla njengenkundla zokuxhumana ukuthi afake umsebenzi wawo siwubone sonke. Bese siba negunya lokuthi sikwazi ukuthi sibathande futhi ngenxa yokubona umsebenzi wabo omuhle abawenzayo.

Uma kungathiwa izinkundla zokusakaza eyifana no-ShowMax, no-DSTV zitholakala ngamanani aphansi. Baningi abantu abangaba nazo lezi ziteshi.

Yebo, ngokubona kwami nangokucabanga kwami ukusakaza amavidiyo phecelezi streaming kudla idatha eningi kunokuphequlula. Ngoba ukuphequlula usuke uphequlula nje, ufunda ufunda kanti ukulalela umculo noma ukubuka amavidiyo kudla idatha eningi. Ngoba ukuthole ukuthi ividiyo yinde and nedatha lakhona liyashesha ukuthi liphele, kungcono ukuphequlula angakudli kakhulu idatha.

Izindlela zokusebenza ezisebenzisa idatha eningi ukuthumela imilayezo ngokwe imeyili. Kanti futhi okunye uku-download-a amaphepha abalulekile ngohlelo la-online.

Uma kuthiwa ngingakwazi ukwenza inhlelo zochungechunge lwezithombe. Ngingenza izithombe zokuthandana phecelezi romantic ngoba abantu bakuthanda kakhulu izinhlelo ezikanjalo zothando. Ngoba nabo bavele bezibone angazathi ibona bezicabange engathi ibona abavelayo ku-TV. Ezinye ngingakhanda izinhlelo ezakhayo, ezinesifundo ekugcineni ezimbi, kodwa ziphethe ngesfundo ekugcineni. Ngingazibiza amanani aphansi ngoba vele zizobe zinabalandeli abaningi.